Kukuhamba kukanoteksi ngaaphaa komgca otyheli etyhudisa kwizithuthi eziphambi kwakhe.

Ndiye ndizive ndikhathazeke kakhulu kuba kaloku xa kukhona loo mfazwe bengasebenzi kufuneka uhambe umgama omde kuba awunaso isithuthi esisesakho.

Ukulayisha kukaloliwe ngaphezulu kwenani elimisiweyo kungabangela uxinzelelo kumavili kaloliwe. Uloliwe angasindwa, umqhubi ohlulwe kukumlawula, isantya singehla ngenxa yokusindwa kukaloliwe.

Kukungquba izithuthi nokugila izithuthi baphele belimala.

Ndibuyela ekhaya kuba kaloku apho bendisiya khona andizukufika ngexesha ebendilicwangcisile ngenxa yokulibaziseka kwenqwelomoya.

Xola mhlobo wam kuba kaloku le mali uyibhatalayo incedisa ekuphuculeni iindlela esihamba kuzo.

Bathubeleza phakathi kwezithuthi, nto leyo ingabangela ukuba bafumane ingozi.

Kukonga imali, kukuzigcina usempilweni, nokunciphisa uxinzelelo lwengqondo.

Kukuxina abanye abakhweli kwakunye nokuba nomthwalo.

Kukuba umqhubi weteksi atyhudise phakathi kwezinye iimoto ngenjongo zokuzidlula.

Kukuba urhulumente abanike imali esisibonelelo yokugcina izithuthi zabo zisemgangathweni.

Lidama elikhulu elingqongwe yindalo apho abantu baye batyelele kulo, bayokwenza iminyhadala enjengokubhiyozela iintsuku zokuzalwa, njalo njalo.

Sicela usihloniphe apha kwesi sithuthi uyeke ukusixhaphaza kuba kaloku nawe njengokuba uhlawule ukuze ukhwele apha esithuthini, nathi sihlawule kwaye siyakudinga ukuba sihlale ngoxolo kungekho nto isiphazamisayo. Sicela usincede ungasixhaphazi.

Ichaphazela izicwangciso zemali yezidingo zamakhaya abo. Ibangela ukuba banciphise indlela ebebekade bezisebenzisa ngayo izithuthi zabo kuba besonga amafutha.

Ngoololiwe kuba oololiwe bomelele kuneelori.

Kule ndlela ndihamba kuyo ndilandela emva kwelori enzima ehamba ngesona santya sakhe saphezulu, kwaye iyasiphazamisa singabanye abaqhubi apha endleleni.

Ayingombono omhle konke konke kuba kaloku uxina abanye abakhweli.

Ewe, ndingamceda ndimboleke imali yokuhlawula iteksi akwazi ukuyokufika emsebenzini kuba amangomso asiwazi. Nam ndingagaxeleka kule ngxaki akuyo ngenye imini.

Yiteksi kuba kaloku iteksi xa kunothi kwehle ingozi ingakwazi ukumisa nangaliphi na ixesha. Logama uloliwe kungathi ngoku kwenzeka ingozi, angakwazi ukumisa ngoko nangoko kuphele kulimala abantu.